Ndi zwa ndeme nga maanḓa u ita kana u ṱoḓisisa nga ha nnḓu musi ni saathu i renga ni tshi kho ṱodisisa dzi interest uri dzi ḓo dzi ḓo vha ngafhani ni tshi khou sedza na bulege ine na kho renga khayo uri yo tsireledzea u swika gai.

Vha ṱoḓa basa yanu, vha ṱoḓa na mabambiri a mutholi waṋu wa kale vha ṱoḓa na mabammbiri aṋu a bannga u sumbedza uri bannga ndi yaṋu o sṱembiwa na mabambiri a u sumbedza uri no litshiswa mushumo kana no imiswa mushumoni na fomo ine vha i fiḽa haningei ya UIF.

Ndi vhona zwi zwa ndeme uri tshelede iyo i bvisiwe musi mushumi a tshi fhelelwa nga mushumo u a ḓivha ana tshelede ine ya ḓo mu thusa for tshifhinga tshilapfu u swikela a tshi ḓo wana munwe mushumo ndi vhona zwi zwa ndeme uri mutholi na shuma mushumi vha bvise iyo tshelede u i vhulungela ḓuvha ḽa matshelo ḽine ari ḽi ḓivhi.

Musi muthu o fhira ṅwedzi muthihi wa u badela medical aid yawe vha ya muthusa nga tshelede i re kha tshikwama yo vhulungiwaho heiḽa yo ane avha o fhiwa yone uri a i shumisi vha mu thusa ngayo uri .

Ee muṱa wanga ndo u thusa u khetha pulane ya mbulungo maitele a hone o vha a uri ndi ḓo bvisa tshelede ya vhugai nda ṅwalisa vhathu vhangana uri musi muṅwe wavho riṋe a tshi ri sia a tshi fhira fhano shangoni ri vhe ri na tshelede ine ro i vhea unga vhulunga uyo muthu.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi songo tsireledzea zwi fana na musi muthu a kho renga muḓagasi vhaṅwe vha fhedza vho renga miḓagasi ya dzi wani thousand nga nḓa hau renga muḓagasi wa hundred rannda.

Arali ndi si na tshelede ya u lafhisa mukegulu ndi nga to vhaisa dzikiḽiniki dze dzi dza muvhuso vha yo lafhiwa hone arali ngei kiḽinikini dza muvhuso ndi songo wana thuso ndi nga to humbela dzi tshelede kana u koloda dzi tshelede uri mukegulu vha lafhiwe sa hezwi medical aid u sa khavara muthu ane avha a songo ṅwalisiwa khawo.

Vhunzhi ha vhathu vha vha vha tshi nga kona u renga dzi nnḓu arali na dzi interest dzo vha dzi fhasi mara vhanzhi ri balelwa u renga nga uri dzi interest musi u tshi renga nnḓu dzivha dzi nṱha wa ḓo balelwa u renga zwiḽiwa kana nga miṅwedzi wa balelwa u badela iyo nnḓu.

Vhubindudzi ha mavu vhu kho ḓisa tshelede nnzhi masheleni manzhi siani ḽa mabindudzi ngauri vhuponi ha mahayani vhakho ḓi lima zwithu vha tshi rengisela mashopho vha wana dzi tshelede zwi kho ḓi ita uri vhubindudzi vhualuwe.

Ndo vha ndi tshi ḓo to ya mashophoni ononga vho cash build nda vula account hone uri zwi ṱavhanye ndi fhaṱe nnḓu ndi ḓo tou badela nga murahu ha musi ndi tshi fhedza nga zwiṱuku nga zwiṱuku ngauri ano maḓuvha hu na tshikwama tshine na tshi vula mashophoni a zwithu zwa u fhaṱa.

Nṋe uya nga ha nṋe ndi vhona u nga ri muvhuso u tea u badela dzi transfer dutie ngauri muthu u vha a no a tshi kho teya u i badela murahu kha bannga i vha yo no ḓalesa iyo tshelede musi u tshi vho to i badela iwe muṋe ndi pfha u nga ri muvhuso u tea u ri thusa.

Zwidodombedzwa zwine zwa shumisiwa musi ni kho u ita khumbelo ya masheleni banngani ndi pay tshiḽipi na basa na khophi ya basa na bank statement ndi zwone zwine zwa ṱoḓiwa musi muthu a khou ita khumbelo ya masheleni banngani.

U ya nga ha nṋe ndi vhona yo khwaṱha nga maanḓa ngori zwi a konḓa uri vhathu vha wane tshelede dzavho dzo tswiwa ndi kale ri tshi khou bannga kha dzi internet risa wani tshelede dzo tswiwa u ya nga ha nṋe ndi vhona zwo vhulungea.

A thi koni u i pfesesa heyo mbudziso mara ndi soko vhona ungari ndi zwa ndeme uri nnḓu i dibosithiwe.

Musi muthu a khou ita khumbelo ya medical aid u tea u tsheka uri uyo medical aid u lafha malwadze oṱhe na musi muthu o wana khombo ya dzigoloi iya kona uri dzi ambuḽentse dzi ḓe dzi mu dzhie na musi muthu a tshi kho u nyanga u ita opharesheni uya kona uri a ite opharesheni na muaro naa nga uyo medical aid ngauri miṅwe medical aid a i iti tshiṅwe na tshiṅwe.

Miṱa i nga vhulunga tshelede nga u hadzimisa vhathu dzi tshelede vha tshi i vhuisa vha i vhuisa i na percent yo yo linganaho yo fifty percent. Kana vha ya vha vheya banngani kha zwithu zwo no vhidzwa upfhi fixed interest ine ya ḓovha i kho gonya ṅwedzi muṅwe na muṅwe nga interest ya ine vha ḓovha vho tshuza yone kana vho nanga yone uri vha vhe na mbuyelo nnzhi.

Vha tshumelo ya mbulungano vha nga ṋetshedza madennde a u shumisa u itela dzi thabelo nga vhege ya mbulungo zwidulo na tshelede ya u tsa u tshi gonya musi u tshi kho lugisela ḓuvha ḽa mbulungo na zwiḽiwa zwine zwa nga ḽiwa vhukati ha vhege musi hu kho ligiselwa ḓuvha ḽa mbulungo na goloi ine ya nga shuma afho muḓini arali afho muḓini hu si na dzigoloi dzo lugisela ḓuvha ḽa mbulungo hu si vha toḓa nga u vhulunga fhedzi.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi songo fanela uri bannga i vhe na masheleni ane a i dzhia musi ndi tshi kho ṱoḓa u shumisa masheleni zwo no nga dzi interest dzine dzavha dzi nṱha ngauri ndi vha ndi soko to koloda bannga i vha i tshelede ine nṋe ndi kho to ḓi vhulungela yone uri musi wa khombo ndi shumise yone, sa izwi muthu a tshi to vha na dzi tshelede dzine avha o dzi vhulunga zwivha zwi sa tsha pfhesesea musi bannga i tshi dzhiela iṅwe tshelede murahu ndi vhona ungari vhavha vha khou ri fhura ndi zwone zwine vhathu vha fhedza vha tshi ri havha tsha vhulunga masheleni avho kha dzi bannga ngori dzi a ri fhura.

Mutholi a nga tikedza mushumi wawe nga u mu fha dzifomo dza u fiḽa dzine dza pfhi UI nineteen a mufha na certificate tsha tshumelo uri o shuma fhano na hone mulandu a tshi kho ṱuwa fhano a mufha na last pay slip uri ayo ayo ayo tshishumisa kha khumbelo ya ya ya UIF na u mu thusa nga zwiṅwe na zwiṅwe zwine a ṱoḓa uri zwi itiwa gai.

Kha muvhuso washu tshiṅwe na tshiṅwe ndi tshelede ende tshiṅwe na tshiṅwe uri zwi ni vhuyedze ndi musi no vha na tshelede ngauri vhunzhi ha vhathu ano maḓuvha vha na zwine vha zwi vhidza dzi medical aid. Vha ya kha madokotela a special uri vha lafhiwe ende ndi dzi tshelede nnzhi ngauri hu tshi swika kha dzi kiliniki dza muvhuso hu dzula hu na ṱhahalelo ya mishonga, hu dzula hu na ṱhahalelo ya madokotela nahone hu dzula ho ḓala. Ndi ngazwo vhathu vha tshi fhedzisela vho tou badela tshelede manzhi.

A, arali mukano waṋu wa mbuyelo dza ḓuvha na ḓuvha wa nga fhela ṅwaha u saathu fhela, zwi amba zwo ri ini ni khou tea u tou badela tshifhinga tshoṱhe ni tshi ya ha dokotela ngauri ni vha no fhedza tshelede yoṱhe.

Musi vha tshi khou badela nga luṱingothendeleki ndi zwa khwine uri vha fhedze vha ṅwale na student namba kana madzina a ṅwana wa mubadeli. Zwi leludzela ofisi ya yunivesithi ya masheleni uri musi vha tshi ḓo ṱoḓa kana vha tshi dzi vhekanya dzi tshelede dzavho vha vha vha khou ḓivha uri vha khou aḽokheitha dzi tshelede dza nnyi.

Zwa u vula diphosithi yo dzudzanywaho for u thusa muthu u swikela tshipikwa zwa masheleni zwone zwi a thusa mara zwi dina uri musi ni tshi yo bvisa tshelede yaṋu hu na tshelede ine bannga ya i dzhia arali ni khou dzhia tshelede yaṋu tshifhinga tshi songo swika bannga i ya ṱusa maṅwe maseleni kha inwi.

Bannga i vhuyelwa nga uri ṅwedzi muṅwe na muṅwe i vha i khou wana dzi phesenthedzhi u bva kha muvhuso. Na musi muthu a tshi yo ṱusa tshelede yawe arali tshifhinga tshi songo swika bannga i na phesenthedzhi ine ya dovha ya i dzhia. So bannga i vhuyelwa nga nḓila mbili.

Mbuelo ya tshelede yo dzudzanywaho na mvelele yo shandukaho a dzi fani ngauri ya tshifhinga tshilapfhu hu na dzi phesenthedzhi dzine na dzi wana ya no vha i khou shandukisiwa zwi a konḓa nga maanḓa

Musi ni saathu vala khaunthu yaṋu ya u vhulunga ni tea u vhona uri tshelede dzoṱhe no dzi bvisa ende no khantsela uri bannga i ḓo vha i sa khou shuma. Ende na tea u dovha na sedza uri arali ni khou i vala bannga i ḓo ni ṱoḓa vhugai.

Vhuengelo kana zwine vha zwi vhidza uri medical aid, ndi zwone zwa thusa musi muthu a kha tshifhinga tsha shishi, u fana na musi a khou yanga lafhiwa nga madokotela o tou funzeaho o no wanala kha phuraivethe. U tea u badela honoyo mutengo ngauri vhunzhi ha madokotela o no wana kha public, zwi a konḓa uri ni vha wane nga tshifhinga tshine na vha ni khou vha ṱoḓa ngatsho.

Ndi zwa ndeme uri muthu a tshi khou shumisa medical aid kana vhuongelo, puḽane ya vhuongelo a vhe a khou ḓivha zwo ri u na tshelede yo swika gai uri musi i tshi fhela a sa ṱwe a tshi khou lwa na vhathu nga mulandu wa uri ene o i shumisa lwa tshifhinga tshilapfhu a sa ḓivhi zwa uri i ya fhela.

Arali i akhaunthu ya u vhulunga tshelede vha vha vho takala uri ro fhedza ro wana zwe ra vhulunga zwone na dzi phesenthedzhi arali i akhaunthu ya zwa ma, ya zwa zwikolodo navho vha vha vho takala uri yuwi ndo fhedza u zwi badela.

Vhathu vha re na vhana vhaṱuku vha tea u vha, hu si vhana vha vhaṱuku fhedzi mara vhathu vha re na vhana vhaṱuku vha tea u vhea mbuyelo phanḓa dza ḓuvha na ḓuvha. Ngauri vhana ndi vhana, vhana ndi vhathu vhane vha dzulela u lwala musi ndi tshi vha isa zwibadela zwa muvhuso na wana uri a ni khou wana thuso, a hu na mushonga, a hu na madokotela ende ni khou tea u fhedzisela no ya hezwo zwibadela zwa phuraivethe zwine zwa tea u badeliwa. So u vhulunga kana u u dzhenelela zwezwi zwa mbuyelo ya vhuṱhogomela ndi zwa ndeme nga maanḓa.

Zwine zwa vha mikano ndi uri muthu u tea u vha fha basa yavho, u sumbedza na mabambiri a u sumbedziwa a muholo wawe na uri, na uri u khou ṱoḓa zwithu zwingafhani zwa hani.